Apho sihlala khona singabantu, kuyasetyenziswana. Njengomqeqeshi webhola kungafuneka ndiye kwiteksi renki ekufitshane apho ndikhoyo ndithethe nabaphathi bayo ndicele noba zikhumbi zimbini apho khona bazosisa emabaleni ngaphandle kokuthi basibhatalise, babe befaka esabo isandla ekuphuhliseni ulutsha.

Andinokuthi ewe, andinokuthi hayi. Ngokuba ndiyathemba ukuthi abadlali bombhoxo nabebhola baye bazilolonge emabaleni bezama ukuthi balungiselele imidlalo abazodibana nayo. Umehluko kwaba ye-elektroniki ingaba bona bayazilolonga na ngokufanayo naba? Andiyazi ke impendulo, anditsho uba nditshilo andinokuthi hayi okanye ndithi ewe kodwa ke ndiyathemba akufani oku nakancinci.

Ndingatsho ndithi kuyo yonke loo nto kufuneka qala umntana alandele imiyalelo yabazali azazi okanye azame ulwazi lokuthi yeyiphi imidlalo yeevidiyo elungelene nayo ukuthi angayidlala okanye ayibukele. Kwaye iindlela ezithi zichaphazele ngayo kuyo engqondweni ukuthi zimkhulisa njani okanye zimdobelela njani. Kufuneka ukhuselo, kufuneka uphando, kufuneka kwaye uyazi ukuthi ingaba le nto azobe eyidlala iyamkhulisa na ngokwengqondo.

Impumelelo enkulu kuzo ibambisene yiyo ezokhabo lwebhola, ikhabo lombhoxo zizo zombini eziphumelelayo ngokuba ke ndisitsho ngumbhoxo ngulo ebesandokufumana iWorld Cup kwaye ngumdlalo ohamba phambili yaye unabalandeli abanintsi kakhulu eMzantsi Afrika. Nditsho ke nalapha kweli le bhola bakhona abalandeli nangona kungekho nto ke bade bayifumane kodwa ke ndingatsho nayo ndiyibandakanye.

Oyena mdlali endikholwa nguye kule qakamba nguye uBavuma. Ngumdlali ozimiseleyo, ngumdlali oyaziyo into eyenzayo nxa ke ngenileyo ebaleni kwaye uzimisele ukuthi ilizwi lakhe kwele qakamba alibone liphumelela besiya phezulu njengokhapteni walo.

Ngumdlalo weWorld Cup apho khona uTshabalala wasenza savuya ngokwenene kwelaseMzantsi Afrika ngokuthi abethe umnatha ongatshongo kwahlokoma wonke uMzantsi Afrika, sonwaba kodwa ke saphela siphuma. Kodwa loo mdlalo akunokuze aphume kuthi baseMzantsi Afrika ezingqondweni.

Ndingalucwangcisa ngokuthi ndiyilandele ndibone ukuthi ngomphi lo msebenzi ndiphume ndingene kuwo ku-social media njenge-influencer ezobe isaziwa kweli jikelele, ndibone ukuthi sowuyithatha ndibabonise njani ukuthi lo msebenzi uya njani empumelelweni, kwaye uzokukhupha njani entluphekweni. Siyibone njenge-influencer ezobe inabalandeli bayo abayaziyo ukuthi ithembakele.

Kufuneka ndiyicacisele ukuthi imidlalo noba yeyiphi iyakwandisa ubuhlobo. Imidlalo iya kwandisa imvisiswano, kufuneka izibandakanye nabanye abantwana abadlalayo apho khona izotsho ibone okwaziyo okanye othanda iinto efana nezakhe azithandayo bakhe ubuhlobo ukusukela apho.

Ndingatsho ndithi umdla uye uxhomekeke ngamfundi okanye ngamntana ngamnye, ngoba ke ezikolweni zethu kuxhaphake ibhola, kuxhaphake irabhi. Endingathanda ukuthi zongezwe zizo ezifana nalo iqakamba, ikhrikethi. Ezinye zazo zezinye emantombini ezifana nee-netball ngapha kubekho nezobaleka, nditsho nokuba kungakho ke ezifana nokuthi bakwazi nokufunda ukudada.